Umntakwethu angasebenzisa isidanga sakhe ngokuthi aqale ishishini lakhe elincinane okanye afundise uluntu ngolwazi analo. Kwakhona angafaka izicelo zokusebenza kwiinkampani, kuRhulumente okanye kwii-NGO ezisebenza ngezolimo.

Iidyunivesithi neekholeji zidlala indima ebalulekileyo kakhulu ekuxhobiseni abafundi ngezakhono zokurhweba ngokubafundisa i-agribusiness, ulawulo lweshishini nangokuphuhlisa imveliso. Kwakhona zibanika amathuba okuzimasa ii-workshop nangokuqhagamshelena noosomashishini ukuze bafunde ukuvula amathuba okuthengisa iimveliso zabo.

Zigcinwa ngokuthi zomiswe ngokupheleleyo emva kokuvunwa ukuze zingadibani namanzi angabangela ukubola. Emva koko zibekwe endaweni eyomileyo evalekileyo, indawo efana neengqayi okanye iiplastiki ukuze izinambuzane okanye iimpukane zingakwazi ukufika kuzo.

Amaxesha okuna kwemvula anefuthe elikhulu kwisigqibo sokulima kuba imvula inceda ekukhuleni kwezityalo ngaphandle kwemfuneko enkulu yokunkcenkceshela izityalo.

Ukunqaba kwemvula ngenxa yoguquguquko lwemozulu kungabangela ukusweleka kwamanzi namadlelo nto leyo echaphazela ukutya okwanele kwemfuyo. Oko kungakhokhelela ekwehliseni impilontle yezilwanyana, ukuncipha kwemveliso njengobisi okanye inyama kwaye ezinye iimeko kungabangela ukufa kwemfuyo.

Njengomphathiswa wezoqoqosho ndingathi inkxaso ethe gqolo kwezolimo nokufuya ibalulekile kuba le mimandla yenza isiseko soqoqosho lwangaphandle. Inika imisebenzi kwaye iqinisekisa ukhuseleko lokutya. Ukutyala imali kwezolimo nokufuya kunceda ukulwa indlala, ukunciphisa indaba yentswelongqesho kunye nokuvuselela amashishini amancinane.

Laa gadi yam yemifuno iyandixhasa kakhulu xa iimeko zinzima kuba indinika ukutya ngaphandle kokuthenga nto leyo eyongeza ekunciphiseni iindleko zasekhaya. Ngapha koko ndiyakwazi nokuthengisa enye yemifuno endiyivelisileyo ukuze ndifumane imali yokunceda kwiimfuno zasendlini.

Ewe, ikhona inzuzo enkulu ekubeni abanini befama baqeqeshe abasebenzi babo ekusebenziseni iirobhothi kuba oko kuphucula ukusebenza kakuhle, kunciphisa iimpazamo kwaye kwandisa imveliso. Kwakhona abasebenzi abaqeqeshiweyo bayakwazi ukugcina izixhobo zikwimeko entle basebenzise ithekhnoloji ngendlela efanelekileyo.

Ewe, njengomlimi ndiyakuqonda ukubaluleka kokukhusela izityalo kwizilonda ezinokubangela ilahleko. Izinambuzane ezinobungozi ezifana nee-afits, cartworms kunye nee-ballworms zinokonakalisa izityalo ngokumithisa amagqabi, izithole okanye iziqhamo. Nto leyo ethintela ukukhula nokunciphisa isivuno.

Ubuxhakaxhaka bale mihla kwezolimo kunegalelo elihle ekunciphiseni intswelongqesho ngokudala amathuba emisebenzi entsha efuna izakhono ezahlukeneyo njengolawulo lwezixhobo ezikrelekrele, uhlalutyo lwedatha kunye nolondolozo lweteknoloji. Kwakhona buvulela abantu abatsha amathuba okuseka amashishini amancinci anobuchwepheshe. Nto leyo ekhuthaza uqoqosho oluzinzileyo noluxhasayo.

Uboya begusha bunceda ekwenzeni imveliso ezifana neempahla zokunxiba ezifudumeleyo, ezifana neswetha, iikawusi neebhlankethi. Kwakhona ubalulekile kushishino lwezefashoni kunye nemveliso yezinto zokuhombisa zasekhaya nto leyo enegalelo kuqoqosho.

Ewe, ikholeji neyunivesithi zinendima ebalulekileyo ekuqeqesheni ulutsha ukuba lube ngamafama ngokubanika ulwazi lwenzululwazi, izakhono zoshishino kunye namava asebenzayo ngeeprojekthi nezifundo zentsimi. Zikwanceda ekukhuliseni ulutsha olunamava, oluqondayo iteknoloji kunye nendlela ezinzileyo zokulima. Nto leyo eqinisekisa ikamva eliqinileyo kwezolimo.

Abasebenzi basefama kufuneka bafumane umvuzo ofanelekileyo, iiyure zomsebenzi ezisemthethweni kunye nexesha lokuphumla elifanelekileyo. Kwakhona kufuneka basebenze kwindawo ekhuselekileyo bakwazi ukufumana ikhontrakthi ecacileyo nomsebenzi ozinzileyo.

Njengomfana obhinqileyo amava am kukufumanisa ukuba kunzima ngamanye amaxesha ukufikelela kwinkxasomali ngenxa yemiba yokungabikho kolwazi, iifomi ezinzima kunye nokuthetha okukhulu kwabafake izicelo. Nangona kunjalo ndifumene ukuba xa unolwazi olucacileyo, uxhaswa ngamaqela afana neendawo zokululeka kwezolimo okanye iikho-ophareythivu amathuba okuphumelela ayanda.

Ukuba unesivuno esikhulu seepesika, ukuzigcina zomisiwe kunceda ekuthinteleni inkcitho ngokuba zingaboli zingasetyenziswa kamva. Kwakhona iipesika ezomisiweyo zinokuthengiswa okanye zisetyenziswe kwezinye iimveliso nto leyo eyandisa ingeniso yomlimi.

Ukuze imfuyo ihlale isempilweni nokuba sele kuyimbalela kungokhiwa amachibi okugcina amanzi okanye kusetyenziswe itanki ukuloba amanzi emvula. Kwakhona kungenziwa iinkqubo zokuphinda kusetyenziswe amanzi akhe asetyenziswa ngaphambili ukuze kugcineke amanzi.